Ke na le serero hobaneng ke rata ho ja dijo tse fresh le tse phetseng hantle. Ke rata ho ananela tse molemo le ba bang. Ke ka hoo ke amohelang batjhaki hore ba natefelwe ke tlhalo le mohau.

Eya mobu o ka fediswa ke metsi, moya, dimela le diphoofolo. Ke ka hoo nka eletsang rapolasi hore a jale dilemo le se a kgaole difate ho tshireletsa mobu.

Batswalle ba ne ba lwanela maikutlo a fapaneng le tsela tsa ho sebetsa. Ho molemo hore ba buisane le ho sebetsa mmoho ho fapana le ho lwana.

Meriana ya setso e sebediswang ke lekgala e sebedisetswa ho fodisa sefuba le feberu. E nngwe ke moroto wa pere o nkelwang bohloko ba mala.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo ramapolasi ka ho nosetsa, ho fa diphoofolo dijo kapo ho lokolla boemo ba mobu ntle le ho ba teng. Sena se ka fa nako e ngata le ho etsa katleho ya temo.

Di-college di university di fana ka batho sorry.

Baqapi ba mapolasi a manyane ba lokela ho ngola merwalo o kenyelleditseng ho lokolla bokgoni, botshepehi le boiphihlelo ba basebetsi. Ba boetse ba hloke ho beha melao e hlakileng le ho ba le tharollo e tiileng ho thibela boshodu le bo tshenyeho.

Nka ngola ka mekgwa e temo ya sejwalejwale e kopantsweng le ya setso, le ka moo e ka thusang borapolasi ba banyenyana. Hape ke nka kenyeletsa mathata a entseng ho hlaha le di tsela tseo ha a ka a rarollwa.

Ke kwatile haholo hobaneng ke lahlehetswe ke tjhelete le dijo. Nka re.

Batho ba tsofetseng ba na le boiphihlelo bo boholo le tsebo e ngata e re ka ithutang ho yona teng re ba hloka hobaneng ba re thuse ho qoba diphoso, ho boloka meetlo le ho ntshetsa pele temo ya rona ka ditsela tsa setso le tsa kajeno.

Ngwanaka ha o hloke ho ya di-college-ing fela. Ho ithuta ka temo ho na le dithuto tse ngata internet-eng tse ka o thusang ho fumana tsebo. Ke kgothaletsa hore o leke di-internet ka mefutafuta marangrang le dibukeng moo o ka kgonang o iketsetse tsohle ka nako ya hao hore o be le thuto e tiileng.

Nka kgothaletsa breeding, ka ho kgetha diphoofolo tse phetseng hantle, tse nang le makgetlo a lakatsehang. Hape nka boloka rekote ya tlhahiso le ho buisana le dingaka tsa diphoofolo ho netefatsa katleho ya tlhahiso.

Re tla hloka ho etsa budget e akaretsang peo, manyolo, metsi le ditshenyeho tsa basebeletsi e ka ba two thousand ho fihla ho three thousand. Sena se tla fokotsa ditshehetso tsa dijo tsa diphoofolo mme e etse lekeno.

Ke ile ka qala mong wa polasi ka mo hopotsa hore batho ba bang ba sekete ke malapa a hlokang dijo le bophelo bo hantle. Ka mo kgothaletsa ho fumana tsela ya ho sebedisana le metjhini le batho. Ho theha mesebetsi e meng e metjha polasing.

Ke mo eletsa hore a hloke di dibuko tse tshireletsehileng, dijo tse nepahetseng tse kang mosina le pelete le metsi a hlokehileng kamehla, hape a hlokomele dihloki bophelo bo botle ba mmutlanyana le ho buisana le dingaka tsa diphoofolo kamehla.

Mohopolo wa ka ke hore naha e e kgolo e ka sebediswa bakeng sa temo ya setjhaba, moo re ka lemang moruo, dithupelo le ho hodisa diphoofolo. Sena se ka thusa ho lwantsha tlala, ho theha mesebetsi, ho ruta batho tsebo ya temo le ho ntlafatsa moruo wa setjhaba ka ho rekisa tse hlahetseng.

Ke tla mo eletsa hore a sebedise meriana ya lehola le lokisang.